Ee, ke nahana hore ditsi diphatlalatso di etsa ho lekaneng ho elelliswa setjhaba ka dihlahiswa tse seng molaong tse rekisetswang baahi ba tshepiswa melemo e metle fela e se nnete. Ke nahana hore ba etsa ka bo tsohle ba bona hore ba elelliswa setjhaba ka tsohle tse sa lokang tsohle tse tse rekiswang tse sa lokang. Ee, ke nahana hore ba sebetsa haholo ho di phatlalatsa le ho tsebisa baahi hore sena se lokile le sena ha se a loka.

Ke tlo re ho batho tlohelang ho reka ho nka meriana e seng melaong tlohelang ho reka meriana e seng melaong. Le tlohele ho nwa meriana e seng melaong hobane e tla kenya maphelo a lona kotsing. Tlohelang ho nwa meriana e seng melaong e sa tsweng dingakeng le shebe pele lenwa le hlokomele hore moriana o tswa kae, o entswe ke mang pele le ka nwa hobane meriana e kotsi hlokomelang hore lenwa eng. Hlokomelang hore meriana e le e nwang e tswa kae le bo mang ne neng jwang. Nka ba jwetsa hore ba hlokomele ba tlohelle ho dula ba ntse ba nwa meriana, meriana e ba sa e tsebeng.

Ee, ke ile ka sepetlele mahaeng ka bona batho ba sokola ba sa thuswe mme ka elellwa hore mona ho hlokahala dingaka le baoki hore batho ba kgone ho thuswa ka pele e ile ya nkutlwisa bohloko haholo taba eo hore ka hara setjhaba se se ngata hakanakana se rutehileng se ithutetseng hoba baoki le di-nurse le di-doctor. Empa ha hona batho ba ka hirwang mahaeng hore ba lo thusa batho ba sokolang ke ile ka ipotsa hore hobaneng mmuso o sa nke baoki le dingaka tse dutseng hae tse sa sebetseng e lo ba petjhapetjha mo le mahaeng moo batho ba seng ba ngata teng moo batho ba bangata ba sokolang teng dipetleleng. Ke ile ka ikutlwa ha bohloko.

Ke tla bolella moithuti hore a shebane le dibuka tsa hae pele a ka ima hobane dibuka di bohlokwa ho bohlokwa ho ithuta pele o ka ima. Hobane ha sana le ngwana ha sa tla ya sekolong Jwale o tla lokela ko bala haholo. A ithute ya se mo loketseng motjha ke hore a ithute.

Ke nahana hore mosebetsi o kotsi ke mosebetsi wa dikonterakeng kapa di-mine-ng kapa mesebetsi e kotsi ka ho latellana. Jwale hore banna ba itshireletse mo mosebeletsi wa bona mohiri wa bona o tla tlameha a ba rekele diphahlo tsa ho itshireletsa hore ha batla mosebetsing ba itshireletse jwalo ka mohlala batho ba sebetsang mine-ng ba kenya dikomporo hloohong, ba kenya dirifi, ba kenya dijase ba kenya dintho tse jwalo jwalo. Mosebetsi e mong le e mong a sebetsang mosebetsi o kotsi monga hae o tshwanetse ho etsa bonnete ba hore ho tla mosebetsing o tshireletsehile.

Ke nahana hore ka tsebo ya ka lebollo ke tsela ya hore bashenyana ba kgutla e le banna ba kena lebollo e le bashanyana ba lo rutwa ka tsa bophelo. Ba rutwe ka ho ba banna ee hoba banna ba rutwe ho ba banna ba banna ba tshepahetseng setjhabeng. Ke nahana hore lebollo ke lona lebaka leno la hore moshanyana o kena lebollong o kgutla e le monna lebollong ba mo ruta jwalo ka sekolong ha o rutwa le bona ba rutwa ba banna. Ke nahana hore ke ntho e tsuwang lebollong eo hobane ha ke tsebe nna lebollong ha ke so.

Ke nahana hore dijo tsa sepetlele ha di monate hobane ha di pheuwe jwalo ka dijo tsa lapeng. Mohlala, dijo tsa sepetlele ha di na mafura a mangata ha di na letswai ke dijo tse boitsweng tse tshwanetseng mmele tse ahang mmele. Jwale ha o le lapeng dijo tsa hao o di tshela mafura a mangata o tshela spice se se ngata o tshela letswai le lengata empa tsa sepetlele di boitswe ha di na mafura ha di na letswai. Ke dijo fela tse ahang mmele jwale ke nahana hore ke ka hoo ho thweng dijo tsa sepetlele ha di monate hobane ha di tshwane le tseo o ipehetseng tsona lapeng.

Ke nahana hore ntate o nwa o buwa nnete hobane hobaneng o tlamehile o boloke tjhelete ya hao e mmuso e o fileng yona hore o ithekele dijo. Hobaneng o tlamehile ho e boloka hobane o so le moholo, o re hoba hobane o so le moholo. Jwale reka dintho tseo di hlokang mme malapeng a lona bana ba hae ba tla mo hlokomela yena tjhelete ya hae ae je a patale ntho tse bohlokwa jwalo ka di-policy, a ithekele dijo, a tlohelle ho boloka tjhelete ya pension hobane o sa le moholo o bolokela mang ha ntshe tjhelete ya hae. Ke nahana hore ho buwa nnete ha hona motho a tlamehileng a boloke tjhelete ya pension tlamehile a e je government o itse a je tjhelete eo a ithekele dijo mme bana ba hae ba itshebeletsa, ba kgona ho ipehela ditjhelete tsa bona. O mong le mong o na le tjhelete ya hae ha se ka e boloka a e je.

Eya, ka pono ya ka ba tshwarwa hantle batho ba nang le lefu la HIV tleliniking hobane ba kgothaletswa ka mehla le matsatsi hore ba nwe dipidisi tsa bona ka botlalo. Ba se ke ba di kopanya ebile ba se ke ba di tlola jwale. Ke nahana hore ditleliniking ba etsa mosebetsi o motle haholo ka batho ba tshwerweng ke HIV, ba ba fa meriana ya bona hantle ba ba jwetsa le hore ba ba fe counselling. E ka botlalo hore ba je ba nwe dipidisi ba kgone ho phela nako e telele. Ke nahana hore ka pono ya ka ditleliniki di ba tshwere hantle batho ba nang le lefu la HIV.

Ke nahana hore taba ena ya meriana e dula e bua mehle ena hore batho ba Afrika Borwa tlohelang ho reka meriana dishopong tseo le sa di tsebeng tse sa register-uwang ke mmuso. Ke nahana hore hona le di-phamarcy tse se molaong ho na le di-phamarcy tse seng molaong. Jwale ha o le motho a phetseng hantle ka hlohong. Nahana pele o ka ya pharmacy-ing e seng molaong o lo reka moriana o sa e tsebeng, o sa tsebeng hore o register-uwe kae bo registiwe ne neng jwale ha o sa fumaneng moriana tleliniking e ya pharmacy-ing e molaong di teng tse fapafapaneng jwalo ka bo Clicks bo Dischem. Ho ya ka mabitso jwalo jwalo jwalo. Nka ba eletsa hore ba tlohelle ho ya mabenkeleng a ba sa ba tsebeng ba reke meriana e tutsweng ba se ke ba reka metlaetutswe ka.